Leswi swo ku vanhu va tshama emakaya hi nkarhi wa COVID-19 swi endle leswaku vanhu va xikolo va lahlekeriwa hi nkarhi wo wa tidyondzo hikuva vana a va dyondza hi swilo swo fana na tiselulafoni na ti laptop vo a swi nga pfumeleriwa exikolweni leswi hi nyikaka vutivi byi lahleka vana va nga ha ri na nkarhi wo na ntshikelelo wo ringanela wo ya exikolweni.

Vanhu va fanekele va endla vulavisisi eka swilo leswi va lava ku swi tirhisa mayelana na rihanyo hikuva swilo swo tala swi na vukanganyisi lebyi endlaka swa ku vanhu va hetelela va xava swilo swi swi ri swiyani ende leswi swi endlaka rihanyo ra vona ri hansi.

xivuriso lexinge wanuna a nga rili xilahle vavanuna vo tala laha misaveni hi vona entshikelelo lowu nga ku ehenhleni ka rimbewu lera vaxisati hikuva vavanuna vo tala va tshamisa eswitwi swa vona timbilwini ta vona va nga koti ku vulavula leswi hetelela swi endlaka ku va na vanhu lava hluphekisiwi vavasati ni vana.

James a nga cinca madyelo ya yena hikuva hi mavabyi yo tala ya sungula hi swakudya leswi hi swi dyaka swakudya swo tala munyu swi endla ku mavabyi hatla ya hi khoma xin'wana lexi a nga swi endla a nga sungula ku i vutiolori vutiolori swi endla ku munhu a va na rihanyo lerinene, James a nga swi swilo swo fana na ku n'wa byalwa ngopfu na swidzhidzhiharisi leswi endlaku rihanyo ra ra yena ri ya ehenhla James nakambe a nga ya vona emanese ni madokodela leswaku ya n'wi kambela ku a nga yi a va na mavabyi ya mbilu.

Lexi i xiboho lexinene wa swi endla leswaku ku siveleka eku vanhu kahle kahle swi endla leswaku vana va nga hatli va kuma vana va nga kunguhatiwanga. I kunguhata ka mindyangu hi swona swi sivelela ku eku tshikelela evuton'wini swi hunguta e poverty na swin'wanyana.

Eku cinca loku lavekaka evuton'wini i madyelo ya vanhu vanhu swakudya leswi va swi dyaka a va swi langutiwa ku i leswa njhani vanhu vo tala va dya swakudya swo tala mafurha swo tala ni munyu leswi endlaku nsusumeto wa ngati wu ya ehenhla xin'wanyana i ku va na va endli vutiolori vanhu fanekele va endla vutiolori ku hunguta nsusumeto wa ngati leswaku u nga yi ehenhla xin'wanyana i leswo byala na swo nwa mabyalwa leswi swi endla leswaku vanhu rihanyo ra vona ri ya hansi va ni swa ku i nsusumeto wa ngati wu ya ehehla.

Ku leswi swa vava swinene hi ku ya vavanuna va se vavasati vo tala lava nga riki na nseketelo huma eka mindyangu ya vona kumbe tatana wan'wana va tikeriwa ngopfu eximoyeni hi vona van'wanyana va nga ha ti languteli erihanyo ra vona va nga ha teki maphilisi va nga yi va ya chekiwa lomu titliliniki na lomu swibedhlele loko va bihile emirini leswi swin'wanyana hi vona va va na ntshikelelo emiehleketweni leswi endlaku ku van'wanyana va hetelela va susa makhwiri van'wanyana nakona va sungula ku nwa mabyalwa leswi vangelaku i swilo swo ka swi nga ri kahle eka n'wana loyi a nga le khwirini.

Vantshwa va manguva lawa a va hlohlotelana kahle vo tala va vona va hlohlotelana leswaku va sungula swilo swa masangu a ha ri vatsongo leswi endla leswaku vanhu va heta va va va yimani ene swi tikisela mindyangu ya vona, van'wanyana vantshwa va hlohlotela leswaku va endla swilo swa vuyimana i swa swa swa masangu va nga tisirheleli leswi endla leswaku vanhu vantshwa va hetelela va tikuma va bihile emirini.

Mhaka yo tirhisa maphilisi ku hlayela ndyangu yi kahle hikuva yi endla leswaku vanhu va nga bihi emirini va nga swi langutelanga leswi endla leswaku va kunguhata ku va na mindyangu minkarhi leyinene kambe i ku biha ka swona i ku swi na switandzhaku eka tlhelo ra vaxisati hikuva xisati vo tala va rila hi ku va nyuhela van'wanyana a va yi masikwini van'wanyana va va na ntshikelelo wa le miehleketweni.

Xikimi xa le xikolweni xa ku phamela mina hi ku ya ka mina ndzi vona xi basile swinene hi ku xi pfuna evanhu kumbe vana lava nga vatsoniwa lava kalaka swakudya lava nga feriwa ku va kota ku kuma swakudya leswaku u kota ku hanya ni swa ku va nghena xikolo va nga tikiseriwe hi mhaka ndlala na swin'wanyana evanhu vo va na mavonelo lama hikuva va vona nge ti xikimi lexi xi na vukungundzwana endzeni ene leswi hi nkarhi wo tala swi nga riki ntiyiso.

Ku yimbisiwa i xilo xa nkoka eka rihanyo ra vavanuna hikuva vavanuna lava nga yimbisiwangiki vo tala va hetelela va va na e cancer ya prostate leswi hi mhaka thyaka leyi kotaka ku tshama eka swirho swa vona leswi nga yimbangiki loko u yimbile swi endla leswaku mavabyi ya nga hatli ya ku khoma hi ku u tshama u basile tanihileswi ku yimbisiwa swi endla ku xirho xa wena xi basa swinene.

Ina, hakunene mikama yo tala hi vona ku ri vavanuna lava karhatekeke emiehleketweni leswi va nga hi ntshikelelo lowu nga kona emiehleketweni ya vavanuna tanihileswi hi vonaka vavanuna va nga koti ku vulavula hi swilo leswi va hluphaka leswi endla leswaku ku va hetelela va karhateka emiehleketweni va hetelela va tikuma va tshama ni le xitaratini tanihi ku va ya qina va tirhisa swidzidziharisi na swin'wana na swin'wana leswi endlaka swa va tikisela ngopfu emiehleketweni.

Mirhi ya xintu yona ndza tshemba leswaku ya pfuna ku horisa mavabyi hi manguva lawa hikuva ni vanhu va khale a va tirhisa mirhi ya xintu ku horisa mavabyi ku va ku vhele evanhu masiku lama a va ha yi tin'angeni ku va ta kota ku horisiwa kambe emirhi ya xintu yi tirha swinene ku tlula emirhi ya xilungu.

Ekuhlamuleni ka ndhambi hi vona evatirhi va rihanyo ku ri vona lava nga na nkoka swinene hi ku loko u swilo swo tani swi endleka vanhu va ku tala va hetelela va va vaviseka van'wanyana lava tirhaka i va xilamulelamhangu hikuva hi vona va kota ku nghena tindhawini leti vanhu van'wani va nga kotaka ku va nga kotiki ku nghena na lava kotaka ku hlambela va na nkoka swinene kasi ku katsa van'wanyana i vuorhela leswi swa swihahampfhuka hi vona va kota ku pfuna.

Ti-campaign leti to tlakusa vutivi a ti tirhi hi ku ringanela hikuva vavanuna vo tala va ha endli va tirhisa swidzidziharisi na kunwa mabyala ku ti tsakisa kambe endlela yo yo yo endla leswaku ti-campaign leti ti ra hi ku ringanela a va fanekele va target-ta kumbe va landzelerisa vavanuna vo tala exipotsweni swa vona lava xavaka mabyalwa na swidzidziharisi leswi a swi ta endla leswaku evutivi bya hatla byi va fikela etindhawini leti va landzaku swilo swa ku fana na mabyalwa na swidzidziharisi.

Ku na mavabyi man'wanyana loko u ya eka madokodela wu fika u swivona leswaku vatsoniwa ku matshungula leswi endla leswaku u nga tshami ehansi hi mavoko kambe u fanekele u ya etin'angeni leswaku va ta kota ku ku pfuna u tirhisa mimirhi ya xintu ku tshungula mavabyi wa.

Vanhu va fanekele va tirhisa eswisirhelelo swo fana na ti-condom loko va ya endla swilo swa masangu hi fanekele hi nga khomi tingati ta van'wanyana hi mavoko ya hina, i vana i va vatswari kumbe va xisati lava nga va yimani va fanekele va ya va ya ka ti-checkup ta vona leswaku va ta endla leswaku vana va vona va nga tluleriwi hi vuvabyi lebyi loko vona va ri na byona lexiwani xi endlaka swi leswaku vuvabyi lebyi hangalaka i ku tirhisa eswitlhavi leswi swi sukaka un'wanyana swi ya ka un'wanyana leswi yi nga swi tivi leswaku munhu i na ngati leyi ya ku va na xi na HIV.

Loko vana va xinuna va yimbisiwa va ha ri vatsongo ni swi endlaka ku va nga hatli va nghena hi mavabyi naswona vatswari ku va teka xiboho xo yimbisa vana va vona va ha ri vatsongo i mhaka ya leyinene leswi endla leswaku vana loko va kula va kula va yimbile naswona va nga ngheni i swilo swa ku huma endleleni hi ku landzelela ku yimbisiwa etindhawini ta le handle.

Leswi swona swi nga ndzi endla ndzi twa u nge ti vo lo ni lahla hikuva hi minkarhi yo tala endhawini laha ku hisaka vadyuhari wa n'wa ra ndhawu leyi yi nga ya kahle va vadyuhari vo tala va rila hi mhaka tindhawu leti ta sona hi ku a va khomiwi kahle ku fana na leswi a va ta khomisiwa xiswona loko va ri makaya ya vona.

Va ndyangu va fanekele va swivona leswaku vadyuhari va va na munhu la va hlayisaka, a ku ta ku va swekela a kota ku va langutisa, va kota ku wa hlantswela swiambalo na swin'wana na swin'wana leswi fambelaka na ku hanya evutomi i va ndyangu a va fanekelanga va se vadyuhari va ri voxe.

Ni nga va tsundzuxa leswaku leyi a hi mhaka leyinene leswi nga endleka hi ku hi nga xava maphilisi lama nga e nga riki wona van'wanyana va nga shava maphilisi lama nga ka yisiwa na swidzidziharisi leswi nga ta endla leswaku rihanyo ra vona ri ya ri ehansi i vanhu va fanekele va ti pfuna hi ku xava maphilisi etindhawini leti ti nga le nawini ta ku xavisa maphilisi.

Ina, switlhavelo swa COVID-19 swi pfunile ku sivela xitsongwatsongwana lexi hi ku switlhavelo leswi endliwaka ku emirhi ya vanhu yi kota ku tolovela i i nchumu lowu wa COVID-19 leswaku vanhu va nga hatli va khomiwa hi xitsongwatsongwana lexi.

Hi nga va seketela hi ku va yisa etindhawini leti to to fana na ti shelter leti ti accommodate-taka kumbe ti hlayisaka vanhu vo fana na vana van'wanyana hi nga va nyika endhawu yo vuetlelo lava nga kotaka ku va va sirhelelekile eka vanhu lava va xanisaka.

Munhu u fanekele a endla vulavisisi tindlela to hambanahambana to kunguhata mindyangu leswaku a nga teki xiboho hi ku hatlisa munhu u fanele a tiva switandzhaku na mbuyelo wa tindlela leti to hambanahambana ta nkunguhata mindyangu naswona i fanekele a teka leyi embilu ya yena yi rhandzaka yona a vonaka yi ri na mbuyelo lowunene ku tlula eswitandzhaku.

Edyondzo ya masangu eswikolweni yi endla leswaku vana va kota ku tiva i swilo swo yelana na swa masangu leswi vatswari va vona va chava ku va byela leswi hi xitalo swi endla leswaku vana ma nga hatli va nghena eka timhaka ta masangu hikuva va va va va na byona evutivi bya switandzhaku swo endla timhaka ta masangu va ha ri vatsongo.

Evanhu va twa onge ti vatshunguri va ndhavuko va masiku lama va loya leswi endla leswaku va tekeriwa ehansi vanhu va nga yi va ya lava ku tshunguriwa eka vona naswona evatshunguri va manguva lawa va ti nyika matimba leswi leswaku vanhu va tshembela eka vona ngopfu ku tlula i vatshunguri va ndhavuko.

Emfumo wu nga va pfuna hi ku tiyisa vaongori rin'wanyana leswaku va ta engeta enhlayo ya vaongori leyi nga kona ematikoxikaya naswona wu nga tirhisa emirhi yo ku tala leswaku vaongori va ka to ka ku nyika e e vavabyi emirhi leyi faneleke leswi ta hunguta entsheketelelo lowu nga kona ehenhleni ka vaongori.

E ndlela leyi COVID-19 yi hangalaka hi yona hi mavoko yi hangalaka hi ndlela leyi, munhu loko a khohlorile kumbe a cheli swilo leswi humaka enon'wini wa yena ku fana na marha emavokweni a heta khoma tindhawini. Leswi nga endla leswaku xitsongwatsongwana xa xi va laha tindhawini letiya munhu un'wanyani loyi a nga riki na yona a fika a khoma laha tindhawini letiya xitsongwatsongwana lexiya xi nga salela kona tanihi marha kumbe ku khohlola se a ti khomakhoma kumbe a tshuneta mavoko ya yena enon'wini na le xikandzeni leswi endliwaku xitsongwatsongwana lexiya xi kota ku n'wi nghenela a heta a khoma hi vuvabyi lebyiya bya COVID-19.

E mali ya mphalalo leyi kumaka hi vatsoniwa hi ku ya hi mehe ndzi vona yi nga fikeleli swilaveko swa vona hi ku e mali leyi i yitsongo for vona tanihi vatsoniwa. Vatsoniwa a va faneke va engeteleriwa mali leyi va kumaka yona ya mphalalo tanihileswi va faneke va kuma swilo swo tala swo hambanahambana van'wanyana va faneke va veka mali va kota no tihlayisa eku kuma vanhu lava nga va hlayisaka hi yona mali liyani.

E vukorhokeri lebyi simekiweke ekaya byi hakeriwa hi mali ya mfumo tanihileswi ku nga vukorhokeri lebyi faneke byi humaka eka mfumo hi yona mali leyi humaka eka mfumo kumbe hi wona mfumo wu nga na vutihlamuleri byo hakela e vukorhokeri lebyi simekiweke emakaya.

U nga tiyekisisa leswaku murhandziwa wa wena u kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla hi ku hlawula e munhu loyi a u n'wi tivaka naswona u swi tivaka swa ku i ta nyiketa murhandziwa wa wena xiyimo xa le henhla u faneke u tshama na yena e munhu loyi a sungula ku tirha ekaya ka wena ku vona leswaku hi mpelampela wa swi kota ku tirha ntirho wa yena.

Ndzi nga hundzuka munhu loyi a vulavulaka kumbe ku va e e rito ra vanhu lava nga tsoniwa. Ndzi nga hamba ndzi endla ti-talk show leswaku ndzi kota ku dyondzisa vanhu van'wanyana leswaku e vatsoniwa a hi vanhu lava faneke va tekeriwa hansi na vona i vanhu hambileswi va nga hlangana na swiphiqo evuton'wini kumbe va nga beburiwa va ri tani leswi nga hetelela swi va endla swa ku va va vatsoniwa va faneke va va hloniphiwa tanihi vanhu.

E murhandziwa kumbe muhlekisani wa Khensani a nga tisirhelela hi ku teka e murhi lowu va wu vitana prephylaxis lowu endla leswaku munhu a nga hatli a khomiwa hi hi xitsongwatsongwana lexi xa HIV kumbe vuvabyi lebyi bya HIV. Xin'wanyana xa nkokankoka lexi murhandziwa wa Khensani a faneke kumbe muhlekisani wa Khensani a faneke a endla xona i ku tirhisa e condom baji ra mukon'wana loko va endla swilo swa le masingwini leswi hi swona swi endlaku va sirheleleka kumbe a kota ku sirheleleka eka xitsongwatsongwana kumbe vuvabyi lebyi bya HIV.

Lexi nga endliwaka ku antswisa vutomi bya vatsoniwa etindhawini ta le makaya i ku endla leswaku etitliliniki kumbe vatirhela e vatirhi va le tliliniki va kota ku ya emimitini wun'wana na wun'wana laha ku nga na mu muvabyi kumbe mutsoniwa leswaku vatsoniwa lava va nga fambafambi e mimpfhuka yo leha ku ta kuma eku pfuneka etitliliniki kambe vanhu lava tirhaka etitliliniki va ya ka vona va ta hatla va va pfuna.

E munhu loyi i faneke a tshamisa hansi hi vanhu lava nga na ntokoto eka ku vulavula kumbe ku address-a e vanhu lava nga kumeka va ri na vuvabyi lebyi bya HIV. U faneke a dyondzisiwa kumbe ku khanseriwa leswaku a hi ku hela ka vuvabyi a nyikiwa na tindlela to ya mahlweni hi vutomi tanihileswi a ha ku kuma e mhaka leyi ya nyuwani.

E swikili swa vatirhi va nhlayiso wa le makaya leswi va faneke va va na swona i swikili swo kota ku basisa ndhawu, i swikili swo kota ku vulavula na vanhu, i swikili swo kota ku hlayisa e vadyuhari, swikili swo kota ku hlayisa e vatsoniwa.

E ku hambana ka ku pfaleriwa na ku ti hambanisa na vanhu, ekupfaleriwa i xilo lexi u u endliwaka hi munhu un'wanyana lexi u nga ri ki na vutihlamuleri ka xoho ku ho fositeriwa kambe ku ti hambanisa na vanhu i xilo lexi munhu a ti endlelaku hi yexe a tibyela ku sweswi a nga la ta hlangana na vanhu.

E ntsengo wa mirhi laha Afrika-Dzonga wa xaveka hi ku hi vona vanhu vo tala va kota ku fikelela mirhi ya mani na mani leswi hi swi vona hi ku etikhemisi e nxavo wa mirhi wu le hansi swinene leswi endlaku swa ku vanhu loko vo va na vuvabyi nyana byitsongo ku fana na mukhuhlwana va kota ku tshunela etikhemisi.

Vavanuna vo tala va hlangana na swiphiqo vuton'wini ene naswona e ndhavuko wa hina wu hi dyondzisa swa ku vavanuna a va rili leswi endla leswaku va hetelela va nwa mabyalwa.

Exikolweni xa hina need-eka e switirhisiwa swa vatsoniwa xa nkokankoka lexi lavekaka i xitulu xin'wana xo famba hi mavhilwa e wheelchair.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku eku nwa maphilisi i mhaka ya nkoka va faneke va nwa maphilisi ya vona hi ndlela leyinene leswaku va kota ku hola kumbe va endla leswaku vuvabyi bya wena byi nga yi mahlweni hi ku loko va nga nwi e maphilisi hi ndlela ya kahle va heta hetelela va kuma va va ngheneriwa hi mavabyi man'wanyana yo fana na swin'wana na swin'wanyana leswi swi nga ta va tikisela vutomi bya vona va nga ta hetelela va ti kuma va ri xibedhlele kumbe va lahlekeriwa hi vutomi bya vona.

Manana wa vana lava a nga va ku ri munhu loyi a nga riki na vutivi kumbe hambileswi a nga na vutivi a nga ri na mahanyelo ya kahle hi ku i ti nyiketerile eka ku nghenisa n'wana yena eka khombo ro kuma kumbe ro hetelela a n'wana a beburiwa na vuvabyi lebyi bya HIV naswona ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku loko a ya va na n'wana un'wanyana nakambe i faneke a endla hi matimba yena hinkwayo leswaku a teka e treatment-e leyi faneleke leswaku n'wana yena a nga tikumi a ri na vuvabyi lebyi HIV hi ku a hi xilo lexi nga na xi nandzikaka evuton'wini.

Ndza kaneta hikuva COVID-19 a yi dlayiwi ntsena hi ku hlamba mavoko munhu i faneke a hlamba mavoko ya yena hi xisibi leswaku COVID-19 yi ta dlayeka tanihileswi ku nga xitsongwatsongwana. Xin'wana lexi nga xi endla i ku munhu a a ti hlamba mavoko ya yena hi sanitizer a ti sanitizer mavoko.

E xihlawuhlawu emintirhweni xi affect-a ngopfu vanhu lava nga na va nga na vutsoniwa u kuma e switirhi swin'wana swi nga ri kona ku accommodate-a e vu vatsoniwa van'wani vatsoniwa va tekeriwa hansi van'wanyana a va nyikiwi ti-opportunity to kota ku tirha kumbe va yisa e vutivi bya vona emahlweni.

Hi nga hetelela hi vona vana va xikolo va kota ku dyondza kahle hi ku loko va ri na ndlala a vudyondzi kahle. Van'wana va nga ya mahlweni va va na vutivi byo tala va pasa kahle van'wanyana va nga ni mirhi ya kahle va nga khomiwi hi mavabyi tanihileswi ti-project to tlakuka mhaka ya madyelo lamanene exikolweni ti endlaka leswaku vana va va kahle.

E switandzhaku swa nkarhi wo leha swa COVID i ku e immune system kumbe masocha ya miri ya munhu ya ya hansi leswi endlaku munhu a hlaseriwa hi man'wani mavabyi. Swin'wana swi affect-a e mahawu ya yena leswi endla swa ku mahawu ya yena ya nga ha tiyangi ku ya mahlweni hi vutomi u nga kuma ku munhu a hetelela a khome hi mavabyi man'wanyana ya mahawu.

Manavetiselo lama a ma khorhwisi hi ku a ku na xilo lexi humaka kumbe e mukhava lowu nga ta hangalaka hi masiku manharhu. E swilo leswi ko va swi ko va manavetiselo lama endlaka swa ku vanhu va kota ku hatla va tsutsumela va ya xava swilo leswi va nge swi susa mukhava hi masiku manharhu.

E ti-challenge-i ta vatsoniwa vo huma ematikoxikaya leti va hlanganaka na tona i ku kala e ti-opportunity to yisa tidyondzo ta vona mahlweni, na ku kala switirhisiwa leswinene leswi endla leswaku vutomi bya vona byi antswa. Naswona va nga ti papalata ku tihlanganisa na department-e ya rihanyo leswaku va ta ku kuma e support yo huma ka vona.

Ku ponisa evutomi bya makwerhu wa mina loyi a vabyaka, ndzi nga fowunela evanhu lava nga ni timovha leswaku u ta n'wi teka va n'wi tsutsumisa exibedhlele.

Etintangha ti tshikelelana kumbe ti hlohletelelana leswaku va kota va tirhisa swidzidziharisi leswi swi endle leswaku vana vo tala va hetelela va tirhisa swidzidziharisi hi ndlela leyo biha.

Eswitandzhaku swo tirhisa mirhi swi nga tlakusa swiphiqo swa rihanyo hikuva swin'wanyana swa switandzhaku hi leswi vangelaka mavabyi man'wanyana loko u nga tirhisi mirhi hi ndlela leyi faneleke.

Etindhawu ta ntirho ti nga seketela ku lemukisa hi rihanyo ra miehleketo hi ku nyiketa evatirhi va vona edyondzo ya timhaka ta rihanyo ra miehleketo, ni ku va nyiketa e platform laha va nga ta kota ku phofula ta le embilwini. Loko ku ri na swilo leswi va tikelaka ku va kota ku vulavula hi swona.

Nhlayiso wa rihanyo ra le makaya i wa nkoka swinene eka rihanyo ra rixaka hikuva hi xitalo rihanyo ra le makaya ri kota ku affect-a kumbe ku tlulela eka rihanyo hinkwaro ra rixaka.

I swa nkoka swinene ku munhu a tolovela ku vulavula mintlhaveko ya yena hikuva leswi swi endla leswaku ku nga vi na vanhu vo tala lava hluphekaka, naswona swi tlakusa e rihanyo ra hina ra miehleketo.

marito lama ndzi endla ndzi nga titwi kahle ya ndzi hikuva leswi swi endla leswaku vanhu va hetelela va tshika ku nwa miri yo hunguta ku vilela tanihileswi laha swi endlaka leswaku va titwa va ri vanhu lava nga fanelangiki kumbe vanhu lava hundzukaka e ti-disappointment eka vakokwana wa vona.

Exitatimende lexi xi hume endleleni swinene swi kombisa miehleketo ya vanhu va khale tanihileswi eka manguva lawa a ku na xilo lexi nga xa nghohe ya vanhu vo basa. Kambe hinkwaswo i swa hina hinkwenu tanihileswi na hina vanhu vantima va faneleke ku kuma emimirhi yo hunguta ku vilela.

Evanhu va fanekele va sungula va hlaya swileriso leswi nga tsariwa eka mimirhi yo hunguta ku vilela. Xin'wana lexi nga ta va pfuna i ku nwa mirhi le ndzhaku ku naswona u fanekele va nwa e tiphilisi kumbe ti-teaspoon leti va nga byeriwa swona hi dokodela ra vona.

Ndzi nga n'wi hlohletela exaka leri nga ni xitsongwatsongwana lexi a HIV and AIDS ku ri teka maphilisi ya rona hikuva loko ri nga teki maphilisi ya rona i swilo leswi nga ta hetelela swi endla leswaku a hundza emisaveni, leswi ta affect-a e vana va yena na vanhu hinkwavo lava a nga ta va a va siyile.

Ndza kaneta hikuva ku nwa mimirhi ya ku hunguta ku vilela a hi swilo swa vanhu va weak tanihileswi munhu un'wana na un'wanyana a nga hlangana na byona vuvabyi lebyi byo a vilela ngopfu. Leswi loko nwa mirhi a swi kombi leswaku u weak kambe swi komba leswaku wa swi twisisa leswaku u hlangane na swiphiqo naswona u zama ku swi lunghisa.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku evuvabyi byin'wanyana byo fana bya HIV a byi lavi swilo swa xintu kambe swi lava wena n'wini u ya eka madokodela ya xilungu leswaku ya kota ku ku nyika emimirhi leyi nga ta n'wi pfuna ku horisa vuvabyi lebyi u nga na byona.

Exikolo lexi nga antswisa eka timhangu ta makhombo ya ku tirhisiwa ka swidzidziharisi hi ndlela yo biha i ku kamberisa vana va xikolo leswaku va nga ngheni eswikolweni va ri na swidzidziharisi siku na siku. naswona va nga nyika e vana va xikolo dyondzo timhaka ta ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela leyo biha.

Vanhu lavankulu lava dyuhaleke lava va ha kotaka ku hlaya va nga dyondzisiwa ku hlaya leswaku va kota ku tiva switandzhaku swa miri. Van'wanyani va nga vekiwa ndhawini yin'we va hlamuseriwa hi ririmi ra vona ra manana leswi ta endla leswaku va kota ku tiva eswitandzhaku swa miri.

Enkoka wa vanhu lava tshamaka ematikoxikaya leswaku va ta kuma mimirhi yo tihanyisa hileswaku leswi leswaku evanhu va lova hikokwalaho ko kala kumbe ku tsandzeka ku kuma e mimirhi, leswi endla leswaku rihanyo ra vanhu va matikoxikaya ri ya ri antswa.

Mbuyelo lowu nga ta va kona i ku vanhu lava lavaka ku voniwa tin'anga va nga ya etin'angeni handle ko hetelela enkarhi wo leha va ri etliliniki kambe va nga kumi ku pfuniwa.

Emfumo wa Afrika-Dzonga wu nga thola i manese na madokodela yo tala, leswaku va kota ku pfuna hi vanhu lava taka swibedhlele swa mfumo.

Etindlela leti nga endlaka leswaku minkarhi ya ku teka mirhi yi olovela ya vanhu lava nga na vuvabyi bya dementia i ku seta ti-alarm-u leti nga va ta va tsundzuxa leswaku i nkarhi wa vona wo teka emaphilisi ya vona. Naswona va nga cheleriwa maphilisi ya vona eka ti-contain leti ti nga tswariwa ku i ta siku rini ra vhiki.

Ina, ku na yelana hikuva hi xitalo e vanhu lava nga hanyangiki emiehleketweni kumbe va nga na vuvabyi bya rihanyo bya miehleketo va hetelela va kumeka va tirhisa swidzidziharisi hi ndlela leyo biha.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku loko a va ku pfuniwa a kahle hikuva swi nga n'wi endlela leswaku ku a hetelela a tikuma a vabya ku tlula laha a nga kona.

Eswitandzhaku swa mimirhi swi nga lawuriwa kahle hi ndlela leyi hlayisekeke, ku fana na ku hlohletela vanhu leswaku va nga lahli mimirhi ya vona kwihi kumbe kwihi. Naswona na leyi cheli etithoyileti laha nga ta kota ku yi flush-a, va fanekele va vuyisa mimirhi ya vona eka ti-pharmacy ya vona ya kusuhani.

Emiganga ya le makaya yi nga ti lulamisela hi swa ku pfumaleka ka switoko swa mirhi enkarhini lowu taka hi ku xava switoko swa miri swo tala eka nkarhi lowu va nga na wona.

Emfikelelo lowu nga nyawuriki wa nhlayiso wa rihanyo matikoxikaya, wu endla leswaku e department-e yi nga yisi mirhi yo tala e matikoxikaya ni leswaku leswi hetelela swi endla leswaku vanhu va nga kota ku tiva etirhiso wa mirhi.

Emavonelo lama nga hoxeka mayelana ku nwa mirhi leyi hungutaka ntshikelelo wa mianakanyo, hileswaku munhu loko a nwa mirhi leyi i ta nwa mirhi leyi vutomi bya yena hinkwabyo. Swin'wanyana mavonelo ma nga hoxeka i ku munhu loyi a nwaka mirhi leyi i ta va na ntshikelelo evuton'wini bya yena hinkwabyo.

Eswikombiso leswi kombisaka leswaku munhu un'wanyana a nga va a lwisana ni ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha i swikombiso swo fana na ku munhu loyi u tshama a kwatile loko u vulavula na yena hi mhaka ya swidzidziharisi wa a n'ala.

Etikhemisi ti nga antswisa emphakelo wu nga nyawuriki lowu wa mirhi hi ku thola vanhu van'wanyana leswaku va kota ku pfuneta eka swiphiqo leswi va hlanganaka na swona tikhemisi.

Ndza pfumela entshikelelo ya miehleketo yi nga endla leswaku munhu a tikela ku endla mintirho ya siku na siku hikuva loko munhu a tshikeleriwa miehleketweni u tala ku rivala swilo leswi a faneleke a swi endla, e vutomi bya yena bya ha nandziki ku fana na le masungulweni tanihileswi a hlanganeke na swiphiqo swa ku tala swinene.